Ke bona e le pono e ntle haholo ya ho ekeletsa maqheku tjhelete ya grant, ho ba ba sokola haholo ha e tla tabeng ya bona ya ho phetha mabaka. Haholo jwang ha se ba sokola ho tsamaya, ba hloka ho palama ditekesi kapa tsona dikoloi ho ba fihlisa moo ba yang.

Batswadi mona ke le tsebisa hore moruti o rekile koloi e ikgethileng e tlo palangwang ke maqheku hore ba finyelle ka hara tulo le sebaka. Koloi ena e tla qala extension one ka hora ya botshelela, e felle extension eighteen ka hora ya borobedi, leqheku le leng le le leng le tlo sebedisang sesebediswa sena, le etse bonnete ba hore le itokisitse hantle ka nako Sontaha se seng le se seng. Le eme dihekeng tsa lona le malala a laotswe, hobane ha iduma ya tsamaya.

Ha ke nka leeto le letelele ke rata ho sebedisa terene hobane, ditheko tsa yona di tlase haholo. Le ha e tsamaya e ntse e kwallwa, empa theko tsa teng ha di tshwane le tsa tekesi.

Bakganni ba ditekesi ba dula ba lwana hobane hona le bakganni ba bang ba utswang bapalami ba ditekesi tse ding. O thole motho ha kgannele polekeng e itseng mara hobane o sa bona motho a khomba a ya polekeng eo, o sa mo utswa a tsamaya le yena. Ke ka hoo ho dulang ho le dintwa tse ngata.

Ho auwa hwa diporo tsa diterene ditoropong ho ka thusa haholo hobane, batho ba bang ba sebedisa diterene ho fihla mesebetsing. Hobane terene e ditheko tse tlase haholo, le nna ke le tjena ke ka e sebedisa terene hobane e ditheko tse tlase.

Ha ho na dibese tse ngata tse tsamaisang batjhaki makeisheneng a rona hobane, batho ba bangata ba sebedisa ditekesi ha ba sa sebedisa dibese. Mara pono ya ka ke hore dibese di ska da fediswa hobane, hona le batho ba bang ba ntseng ba theohela ka dibese.

Yoh! Mokgotsi tekesi e ne ke e palame kajeno, ha se mokhukhu, ha re tsebe ke eng. Ha o bula lemati, lemati le tswa seporong kaofela, ha ntse re tsamaya e se e timme fela hara nako, le kotsi re ka nna ra e fumana neng kapa neng. Ke ne ke tshohile hore ke mpe ke fihle hae ke bolokehile, mara ka mohau wa ntate Modimo ke moo ke fihlile.

Ke ka mo kopa hore ae qetelle letsatsing la kajeko, mme ke tla sebedisa tekesi letsatsing le latelang. A mpe a e lokise kapa a ise ho o mong wa bakgotsi ba hae a tsebang ka dikoloi ba bone hore ba tswa le jwang, hobane tjhelete yona e se e tswile, ha hona hore ke tlo tsamaya ka koloi e sa lokang, empa ke patetse motho. Kapa haebaneng ho sa kgonahale ba kgutlise tjhelete ya ka, ke tla batla motho e mong a tla e lokisa, ke tla sebedisa tekesi beke kaofela.

Seo se bakwa ke hore bakganni ba kganna ba nwele jwala, ba tauwe. Ke ka hoo ho ba nang le dikotsi tse ngata ka matsatsi a phomolo hobane, ntho e ba e etsang ke ho nwa tai, ha ba dutse hae.

Ke hula moya, ebe ke ema sebakanyana ke ntse ke o hutse, ke boele ke o ntshe hape. Sena se thusa haholo ka ho kgutlisa maikutlo le monahano wa hao, ebe o kgutlela tseleng wa kganna hape.

Dumela mme, re ikopele tshwarelo pele re ka hlalosa hore ho etsahalang ka di-parcel-a tsa hao. Mokganni wa rona o ile a fumana kotsi, ya ba di-parcel-a tsa hao di newa mokganni e mong, ke ka hoo di nkileng nako hore di fihle ho wena mara letsatsing la hosasa di tla fihla, kea tshepisa.

Ya pele ke panana hobane ke utlwile ho thwe e thibela moroto ene bana ba rata ho nwa dintho tse metsi haholo, tse ka tsamayang di ntse di batla hore ba eme ba ntshe metsi.

Ha ke batle ho palama tekesi enana hobane e nkemisitse dihora, ha e qeta ke sekorokoro re tlo tsamaya ka mafifi ha re ka ra fumana kotsi tseleng moo re ntse re tsamaya, ra iphumana se re robetse dipetlele.

Ke ka mokgwatha ke re, mme etsa seo o batlang motho ao etse sona. Wa bona mokganni wa tekesi e o re tshwere hantle jwang, le rona re le bapalami re tlameha hore re mo tshware hantle. Re fihlile tekesi ya hae e hlwekile, le rona re tlamehile hore re siye e hlwekile. Be ke re ho mokganni, ntate rea leboha ka hospitality ya hao o re nneileng yona, empa batho ba bang ha ba na tanki wa tseba.